Tshebetso ya lebollo e thusa bana le batho ba baholo mo dinthong tse ngata tse ka bang malwetse.

Meriana ya setso e thusa ho feta meriana e re tholang di-clinic-ing. Hobane ya setso e na le dilo tse re sa di tsebeng tse thusang ka ntho tse re sa di boneng maphelong a rona.

Kankere e bona ka hore e tlo ja moriri kapa ha o mmele wa hao o se o monyenyane. Empa ha e le jwalo o ka kgona ho ya clinic-ing kapa sepetleleng ho re o thuse ka ho fa dintho tse tla etsang hore mmele wa hao o kgona ho o lokela, o kgone ho lo ntsha le kankere.

Ha moriri wa hao o sa hlole o hloka e batla hore o dule o kirele moriri wa hao hlohong. Le ha mmele wa hao o se o ba monyenyane.

Dithethefatsi hase ntho e lokileng ho mebileng ya rona. Mme e senya maphelo a rona ka ditsela tse fapafapaneng. Mme e kgona ho etsa hore ba batho ba kgone ho lahlehelwa ke mesebetsi ya bona, ba lahlehelwa ke malapa a bona.

Batho bana ba ntse ba eme ba emetse ho lokisetswa meriana empa ho bonahala e ka re batho ka ka ofela ba ka se thole thuso. Ebile ha kena batho ba eleng hore ba lemetse ba ba etswa le madi mebeleng ya bona.

Batho ba baholo, ka hobane ha ba sa kgona ho tsamaya tsela e telele. Ba lokela ho hlokomelwa e be ba kgone ho etsetswa dikoloi tse leng hore di tla ba isa hohle moo e leng hore ba hloka ho ya teng ka potlako.

Ho hlokomelwa ya batho ba tsofetseng ke ntho e hlokehang ho etsuwa. Hobane batho ba tsofetseng ha ba sa kgona ho tsamaya nako e telele, ba kgona feela e kgutshwane le teng e kgutshwane e ka etsang hore motho wa kgona ba ka etsa hore ba sponsor hore ba se ba sa kgona. Ba hlokeho eletswa dintho tse leng hore di tlo ba thusa maphelong a bona hore batle ba kgone ho tshidiseha hantle. Jwalo ka ho bua le transport e ba isang hore ba kgone ho nka meriana ya hao ya bona sepetlele kapa di-clinic-ing.

Bana ba le ba ntse ba ile mabollong ha ba boe. Ebile ha ba boa ba bua le ditopo mo ho bona ba bang ba shwella teng.

Ho na le lelapa le ke le tsebang ebile ba ba tshwere hantle batho ba baholo. Ebile ba ba ba hlokometse le ka ha ba thola ditjhelete tsa bona kgwedi e fela. Ba ba rekela dintho le meriana eo tsohle tseo ba di hlokang.

Tender ya ka ke ya ho lokisa dintho tsohle tsa di-clinic le di-hospital. Hobane di hloka ho hlwekiswa ebile di be bobebe hobane ke moo maphelo a batho a hlokomelwang teng.

Ho aha chemistry ho ka tswela batho ba bantshi mosola kapa hona ho.

Meriana ya dingaka e e tiile ho feta meriana ya di-clinic. Hobane ya dingaka ena le badimo.

Dingaka tsa setso di na di fana ka meriana e leng hore e kgone ho thusa motho. Mme meriana eo e na le matla a teng a e leng hore a tswa ho badimong.

Lehaeng la maqheku ke ntho e lokileng hobane ba fihla ba dula le batho e le ba baholo ka bo bona. Hape e kgona ho.

Banna ke bona feela ba tla kgonang ho hlokomela dipopelo le dihlokwa tsa tlameha ho sehloho hore banna ba di hlokomele malebana.

Banna ba le ba ngata ha ba batle ho bua hobane ba bone hore bojwala e le bona bo tla etsang hore ba kgone ho ba sharp.

Thibelo ya pelehi ya ka jeno boholo ke bona ba baholo ba ke bona ba tsebang ka tsona.

Motho ya sa hlolang a nwa phekolo ya hae, o tla feleletsa a shwele.

Banna ba nahana bojwala ke bona bo tla etsang hore ba kgone ho ba hantle. Hobane ha ba kgone ho bua le batho ba bang hobane ba nahana hore ke bona banna.

Dithethefatsi le ho hlokomela ho tswa hae ke tsona tse bakang qhobuwa dikolong for ho batjha. Ha ba kgone ho etsa mosebetsi wa sekolo.

Nka ya ka lo rekisa dijonyana tsa hoseng le tsa motsheare.

Motho a se a le maemong a jwalo. Ho hlokeha ho isa sekolong sa bona sa hore ba lo sebetsa dintho tseo ba di sebetsang tsa bona, tse leng hore ke tsa batho ba sa itekanelang.

Ke ile ke ile ka ikutlwa ke se hantle hobane dintho di ne di tlamehile hore di seke ke di a ba jwalo.

Ho ya sepetlele ho ka o eletsa hore o feleditse o shwe. Ebile o ha o fihla sepetlele o be ke ke wa thola meriana eo loketseng mme ba sa o tshware hantle.

Sebaka seo ba dulang lebollong ho a fapana. Ebile le ka setso sa bona se a fapana, le ka moo ka mokgo ba etsang dintho ka pele ho a fapafapana.

Ho tswalwa popelo ho ka ba tswela molemo. Hobane dithiba pelehi tse ding di tlo ba kodisa ebile ha se ha ngata di ba tshwarwang ka tsela e e le nngwe.

Se nka se buang ka mananeo ao a tsamaisong ebile a o tseba bohlokwa ba ho enta. Ho enta ho thusa ba bona ntsi hobane ho ba thibela hore ba seke ba tshwarwa ke malwetse a mang a ekaba thibelang hore ba seke ba etsa le bana.

Ho kwala popelo ba se ba le banyane hobane ha ba se ba le banyane ba etsa thobalano e sa tshireletswang. Ebile seo se eketsang hore palo ya bana ba ba ime mona setjhabeng sa rona Afrika Borwa.

Mahaeng ha ngata ha re na tsebo ka ho kwala popelo. Ebile ha ba tsebe letho ka hore ba se bedise kgohlopo ka ditsela tse feng hobane mahaeng ba tlwaetse hore setso ke setso ebile kgohlopo hase ntho e leng hore ba ka e sebedisa ha ngata.

Mmuso lefapheng ba e tla fela malapeng a basheba ba batla tshehetso le tshehetso le dintho tse leng hore batho ka bophara ba tla ba thusa hore ba tle ba kgone ho etela setjhaba. Ebile ha ba qeta ba fumane setulo sa ho etela setjhaba ha ba ke ba etse dintho tse leng hore ba di tshepisitse batho.